Lo daba lwamanzi luyinkinga kakhulu emadolobheni ngoba abanye , abanye abantu banazo izingadi, nezitshalo, futhi nabanye banayo imfuyo. Kodwa uthola ukuthi baswela lapho bazothola khona amanzi ngendaba yokuthi asinayo imvula eningi emadolobheni. Kushoda kakhulu amanzi, Kwezinye iy'khathi kuba khona imoto kamasipala iletha amanzi.

Izinselele abantu abafuye izinkukhu ababhekane nazo emphakathini wethu ubugebengu. Emphakathini wethu kuyantshontshwa kakhulu izinkukhu, ikakhulukazi ebusuku, uma sekulelwe. Abantu abafuye izinkukhu bavuka sezishoda ekuseni iy'nkukhu zabo. Kwesinye isikhathi izinkukhu lezi ezifuyiwe zidliwa amagundwane. Lokhu kubangela ukuthi abantu abafuye izinkukhu balahlekelwe imali.

Indima okumele idlalwe uhulumeni ekukhuseleni abalimi, ukuthi kuqinisekiswe ukuthi bonke abalimi baya-vaccinate-wa. Abahlaselwe imikhuhlane yezinyoni nalabo abangakahlaselwa ile nhlobo yomkhuhlane, nabo ba-vaccinate-we ukuzivikela ukuthi ungabangeni lo mkhuhlane. Noma bengakhipha imoto yaseklinikhi.

Ugogo uMaNtuli, uma kumele azokhetha izitshalo kumele acabangele isikhathi sonyaka, aphinde acabangele isimo sezulu ngasendaweni yethu. Futhi aqinisekise ukuthi izitshalo eziphi inhlobo yezitshalo ezolunga ngesiphi isikhathi sonyaka.

I-superwash, inekhwalithi ebushelelezi futhi egqamile. Isebenza kangcono ukudlula i-shetland noma i-merino. Futhi ayisebenzisani kakhulu i-superwash, iyenza umsebenzi wayo ukuthi kube lula, nakuwe muntu oyisebenzisayo. I-superwash inekhwalithi ehamba phambili.

Uma ngifuna ukuqala ingadi encane ekhaya, ngingaqala ngokutshala imifino enjengo tamatisi, enjengospinashi. Ngiphinde ngitshale nethanga. Le mifino iyashesha ukukhula futhi ayidingi umsebenzi omuningi ukuthi ikhule kahle. Ithatha isikhathi esifushane.

Ngenkathi ngifuna ngokuthola izintuthwane endaweni ebamba ukushisa, ngifunde ukuthi ungasebenzisa uviniga , uwuhlanganise namanzi, uthele lapho zintuthwane zingena khona, nalapho uzibona khona, uthele khona. Nokuthi ungaphinde usebenzise u-Cinnamon powder, uwuthele lapho ubona iy'ntuthwane khona, nalapho zingena khona. Ngoba azizwani nalo mnuko wale zinto, zizozihambela.

Uma ngingase ngithole ithuba lokusekela umufuyi wangakithi. Ngingathenga kuye izinkukhu engizozipheka uma kuyisonto. Ngithenge nembuzi uma senza umsebenzi ekhaya. Yingoba ngizoba ngithenga kumfuyi engimaziyo nokuthi uphatha imfuyo yakhe kahle kangakanani. Futhi nokuthi ngizobe ngithuthukisa ibhizinisi lo mfuyi wangakithi.

Izici ezingase zibe nomthelela kulokhu kuncipha, ukusetshenziswa kwezibulala nambuzane nokuguquka kwesimo sezulu, nokunukubeza izindawo zemvelo. Abacwaningi bangakwazi ukuphenya ngalezi zici, baphenye ngaso sonke isikhathi ukuze bakwazi ukulandelela ukuthi isimo lesi siyaphucuka noma sisaqhubekela phambili.

Abalimi bangasebenzisa indlela yokunisela ngokuyekela ukuthi basebenzise amahosipayipi lawa afakwa empompini, kodwa basebenzise amabhakede ukunisela Lokhu kuzokonga amanzi ngoba amahosipayipi, kusetshenziswa wona, usebenza amanzi amaningi aphezu kwa la manzi lawa afunekayo.